Into engayenza kube, kube nzima ukulima iminqatha ngumhlaba ongenasondlo, umhlaba ongakhange unongwe. Umhlaba uyanongwa ukuze ukwazi ukwenza isichumiso ekutyeni. Iminqatha idinga amanzi, xa kunongabikho amanzi iminqatha ayinokhula. Iminqatha idinga ukuhlakulwa ukuze ityebe, xa kunongahlakulwa iminqatha ayinokwazi ukukhula ityebe. Yiyo ke into enawukwenza iminqatha ingakwazi ukukhula kakuhle egadini. Kodwa xa unolandela into yokuba iminqatha uthi xa uyityalile umane ukuyinkcenkceshela ngamanzi, umane uyipha umhlaba, ususa ukhula kuyo, loo nto ingenza iminqathe yakho ityebe. Iminqatha idinga ukuhoywa, iminqatha.

Into enondenza ndiqaphele ukuba imfuyo yam inezilonda emlonyeni kukukhohlela, kukungatyi kwimfuyo yam, kube nzima ukuba mayitye.

Kubalulekile ukutofa iigusha zakho ukwenzele ukuba iigusha zakho zingafunyanwa zizifo.

Intombi yam ke ayiyi eyunivesithi, ithathe isigqibo sokuba mayiqale ishishini layo lokwazi ukulima. Iyalithanda ke eli shishini. Ndiye ndayivumela ke kuba ndifuna ifunde ukuzimela, ikwazi ukuzenzela izinto. So njengamndeni wakhe ndiyanazisa ukuba niyazi uba ayiyi eyunivesithi izawuqala ishishini layo elithandayo. Ndifuna ke afezekise amaphupha wakhe neminqweno yakhe.

Xa kuthethwa ngohlengahlengiso lomhlaba kum kuthethwa ngokuba wonke umntu makabenawo umhlaba, kungabikho bantu abanee-hectares ezinintsi kodwa kukho abantu abahlala kwiindawo ezincinci.

Ewe, ungangayidingi imfundo esemsileni ukuze ube ngumlimi. Ungakwazi ukulima ngaphandle kokuba ufunde, kodwa ke kubalulekile ukufunda.

Iingenelo zezokuba iivenkile ezininzi zizawuthenga kum amaqunube ngoba ndizawube ndivelisa amaqunube amanintsi.

Ndiza kukhetha ukuba ngumsebenzi wokujonga izityalo ngoba zona zikwalapha kufutshane azifani nezilwanyana ekuzawufuneka umane uhamba uyozijonga kude. And izilwanyana zifuna uhleli nje zisemehlweni, kanti izityalo xa uziphe amanzi wazipha umhlaba kuba lula uba mazikhule and ziyazikhulela phaya.

Xa ziphawuliwe iinkomo zam izawunceda ukuba xa ithe enye inkomo yam yalahleka ndikwazi ukuyifumana kwamsinyane kwezinye iifama ndikwazi ukuyikhangela ngophawu lwayo.

Kubalulekile ukuba sibuyele embo singabantu. Ngoba kude kudala abantu babethatha inyama endle, izilwanyana kunye nezityalo. Nangoku xa kunobuya loo nto, abantu bayazi bafundiswe lubanzi ngezilwanyana zasendle ukuba ziyatyeka azinangxaki kunye nezityalo zasendle ukuba zisempilweni, ngoba izilwanyana kwazona ziphila kwangezi zityalo zasendle.

Kukuzama ukunkcenkceshela ngamanzi, ndizame ukufaka oopayiphi abazawuthi bazame ukunkcenkceshela yonke indima endithe ndalima kuyo.

Xa ke usebenza ngeenkomo kufuneka ulumke, njengabatshana bam ke abaze kum apha funeka nilumke. Inkomo xa inethole inabo ubundlobongela ingafuni umntu asondele etholeni layo, nilumke inkomo inabo ubungozi. Ewe kona ningahlala kakuhle apho nonwabele ukuhlala apha kodwa nilumke ezinkomeni.

Ulwazi, abantu bacinga fanuba ukuze ukutya kwakho okanye imifuno izinto ozilimayo.

Kukufunda ukulima ukuze iphupha lakhe lifezekiseke. Kubalulekile uba afunde malunga nokulima, ayazi izityalo ziphathwa njani na, ayazi umhlaba xa utyebile uba njani na, ayazi umhlaba xa udinga isondlo uba njani na.

Umhlaba ukuze ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezihle kubalulekile uba ugalele isichumiso, uwujonge umhlaba, after six months uyazi uba umhlaba wakho awuyilimi into obuyilimile kwi-six months egqithileyo.

Ichaphazela kakhulu ngoba iwayini iye ingaveliseki kakuhle.

Andiyithandi into yokuba iihagu zakho zingavalelwa xa ungekho ngokuba zimosha iyadi yam.

Ingenelo eninokuba nayo xa nisebenza njengamafama inintsi kakhulu kunokusebenza eziofisini. Ngokuba xa ungumfama uyaziphatha, kulapho ke yonke imali eyingeniso kuwe iza kuwe, ukanti ke xa usebenza eofisini imali enintsi uyenzela iofisi. Yiyo ke le nto ndifuna ukunikhuthaza ukuba kubalulekile ukuba umntu angajongi icala elinye ajonge nakweli cala lokuba abe ngumfama kunokuba abe ngowaseofisini.

Ndingazama into yokuba imfuyo yam ndihleli nje ndiyayitofa, ndihleli nje ndiyigadile ukuba xa idibene nezinye izilwanyana ungaba itya kakuhle na.

Ndithanda ezikhonkxiweyo ngoba zona seziredi uba mazityiwe. Akudingeki uba mawupheke uba uthathe ixesha, ngoba zithatha ixesha zona kwa iirentyisi uvuthwa.

Umhlaba kum ubaluleke ngeendlela ezininzi, ngoba nguwo okwazi ukusityisa. Umhlaba nguwo okwaziyo uba sikwazi ukuphila, xa unongabikho umhlaba izinto ezininzi azinokwenzeka. Imfuyo yethu itya apha emhlabeni, nathi ukuze sifumane ukutya sikufumana kwalapha emhlabeni.

Kukuzama ukwenza ihoko enesamente apha phantsi, ndizame ihoko yam ingavaleki apha phezulu ukwenzele ukuba xa .

Ungawanceda ngokuba amafama azawutsho akwazi uba nolwazi oluphangaleleyo malunga nofuya nokulima.

Ewe ikho, ngokuba abalimi bayazama ngandlela zonke ukuzisa izityalo, izinto zokulima kubantu abatsha ukwenzele abantu abatsha bazame ukuzilimela, bafunde ukuzilimela.

Ndingothuka ngokuba ihagu yenzelwe ukufuywa phandle, ihlale nezinye iihagu ukwenzele ixhelwe ityiwe.

Kubalulekile ukuba imfuyo igonywe mihla yonke ukwenzele ingafunyanwa zizifo, ukugonywa kwemfuyo kuthintela izifo ezinintsi kwimfuyo leyo.